Ewe, kaloku ngumsebenzi wethu ukuthi singenelele njengosapho ngoba loo mntu loo if sithule singathethi nto kuzobonakala ingathi siyamxhasa kule nto yakhe ayenzayo, yingako kumele simhlalise phantsi simbonise uba le nto ayenzayo ayiyo and ingamphelelisa ejele. And if kuyenzeka ukuba kumele sixhase lo uhlukumezekayo kuzomele simxhase ngoba awunalo ilungelo lokuba ubethe umntu.

Ngokombono wam xa kwenzeka ukuthi ndifike kugcwele kuxinene, ndiye ndithande ukuba ndifike ndibulise abantu, ndiziyalezele ukuthi ndikhona ndimile apha, kodwa ke ndizobe ndime apha ecaleni or ndime ngaphandle. Ndimana ndibuya ndiyohlola, ndizokwazi ukubona ukuthi indawo yam isesekhona, leyo ndlela ingandisebenzela kakhulu kunokuba ndihlale phaa.

Into yokuba afune ukuyeka ukuthatha amayeza kuba ebona intsholongwane kagawulayo ingasabonakali kwigazi lakhe ayilocebo lihle tu ngoba into ezokwenzeka, izophinde inyuke intsholongwane kagawulayo egazini lakhe, and ngaloo nto le, ngaloo ndlela leyo, uzokosulela nabanye abantu, kwaye ne-immune system yakhe izokwehla kakhulu.

Ewe, urhulumente uzamile kakhulu ukwenza umahluko nangona ke umahluko wakhona ungakho mkhulu kodwa ukhona and ke enye into, nale nto iyenzekayo kaTrump yokuthi avale iinkqubo ezixhasa i-H, i-HIV i and AIDS, nayo izobanayo umonakalo omkhulu, kuzomele singuMzantsi Afrika sibuye neqhinga kuse-early.

Oogqirha ngamanye amaxesha sube bekucebisa kuba bebona ukuthi lo mntana noba ezophila, but uzophila engengomntana orayithi, uzophila engumntana osokolisayo. Futhi amanye amasapho sube engakulungelanga ukuphila nomntana ongekho rayithi. Yingako baye bacetyiswe ukuthi xa ngabe bebona ukuthi abazolunga ukuthi bahlale nomntana onjeya, bangasikhupha isisu sisesesincinci. Kodwa ke eso sigqibo siye sithathwe libhinqa elo lithwele umntana.

Into yokuqala endingayibuza, ngumntana wam lo oqale umlilo uba uphi yena xa caba andimboni njengokuba indlu yam seyitshile, ze enye nenye ndizoyibona ngoko.

Ewe, baxatyisiwe kwaye bakhathalelo ngoba bafumana nesabonelelo, nesibonelelo semali kurhulumente. Loo nto ithetha ukuba baxabisekile kakhulu.

Loo nto ikwenza uphathwe si-stress kwaye ube nalo nexhala lomntana wakho lo ungazofumana amayeza. Uye uphoxeke kakhulu, uzive ungenakuncedeka kakhulu ngoba kaloku xa uya esibhedlele sikarhulumente ulindele ukuthi uncedakale kwaye uphatheke ngokwesizotha nangesidima. So le yoba uthunyelwe ngapha nangapha sogqiba ungayifumani le nto oyifanayo, uye ubone ingathi awuncedakalanga kakhulu, and ke ngoku ikufaka exhaleni ngoba umntana lo ungaphilanga uzothini.

Ibalulekile le nkqubo yokutya ezikolweni ikakhulu kwezi zikolo zinabantwana abangathathi ntweni ngoba iye incede abantwana aba basuka kumakhaya angathathi ntweni and kwaye iyanceda ukuthi umntana akwazi ukujongana nezifundo zakhe kwisisu esihluthileyo, and yenza abantwana baze esikolweni ngoba kaloku umntwana xa ke .

Ndiyakucela wethu, mongikazi, undiphe noba yintoni na ezondinceda kule ntloko, andizokwazi ukubuyela endlini ndisaphethwe yile ntloko. And ke ngoku andinayo nemali yokuba ndizithengele iipilisi efamasi. Ndiyaqonda inoba ikhona into ongandipha yona, ndiyakucela, sisi. Sendinento engangeyure ndilapha, oko uba ndijike ndiphethe into, noba yinto encinci sisi wam, enkosi.

Makazi, andiqondi ukuba ngumbono omhle into yokuba uphe abazali bam eli yeza kuba usithi nguzifozonke. Kaloku ukhumbule ukuthi aba bantu sebebadala and ke ngoku banezifo ezinintsi. Kuba ngcono xa ngabe baqale baxilongwa ngudokotela phambi kokuba bafumane amayeza. So, kungenzeka eli yeza lakho linamandla kakhulu ngale ndlela kungafunekiyo ngayo and umntu osemdala akamane asele noba leliphi iyeza na engabonwanga ngugqirha. Kungcono ngomso umama xa ke eya kwagqirha ahambe nalo, abuze kugqirha kuqala phambi kokuba alisele.

Kubalulekile ukusebenzisa ikhondom xa wabelana ngesondo nabanye abantu ingakumbi xa wabelana nabantu abanintsi. Kaloku kunezifo ezinintsi, ngaphandle kwe-HIV and AIDS ongazifumana, izifo zangaphantsi ezifana nee-STIs nee-STDs. Kwaye amathuba akho wokuthi umithe, aba manintsi kakhulu xa ungayisebenzisi ikhondom kwaye ungafumana ne-HIV and AIDS, ngoba kaloku aba bantu banintsi kwaye awunalo ulwazi lokuthi bona balala babelana nesonto nabani na. Kungcono usebenzise ikhondom.

Yona, mama, into yokuba sikukhangelele indawo yokuhlala kwikhaya labantu abadala ingabalicebo elihle kakhulu ngoba phaa uzohoywa. Kunaboomongikazi abafundisiwe ukunakekela abantu abadala kwaye bakhona nabanye abantu abadala ozothi uhlale nabo, uncokole nabo uchithe isithukuthezi, kunokuba uhlale uwedwa endlini. Yona licebo elihle kakhulu. Into ezofuneka kukuba sidibanise imali ukuze sikwazi ukubhatala indawo engakwazi ukuthi uhlale kuyo ikulungele kwaye indawo esezingeni elihle kakhulu ozohoyeka kakuhle kakhulu.

Ndingamcebisa ukuthi makasebenzise izinto zokucwangcisa. Xa ngaba engafuni ukucwangcisa makasebenzise ikhondom xa esabelana ngesondo ngoba ayikho enye into edlula leyo engamnceda ukuthi angamithi.

Ukuthatha amayeza xa uwacingile ayilocebo elihle tu elo ngoba kuza kwenzeka ntoni xa ungawacingi? Kufuneka asete ialam, abe nesikhumbuzo esizomkhumbuza ukuthi kumele asele iipilisi azokwazi ukwehlisa i-viral load. Awuzobakho umahluko xa usela iipilisi apho nalapho. Kufuneka usele iipilisi rhoqo njengokuba udokotela etshilo.

Ndingaye ndizame ukuthi ndimthathe ecaleni ndizame ukuthetha naye, ndimbonise ukuthi akulohlazo ukuthetha xa ngabe ujongene ne-GBV. Ukhumbule i-GBV ayisukuba amadoda abetha abafazi qha, i-GBV nabafazi xa bebetha amadoda, amadoda anelungelo lokuba bahambe bofuna uncedo, baye nase-police station bavule nekheyisi xa caba ibapushela kwinto enjalo. Ndingazama, ingakumbi xa umbona loo mntu ukuthi le nto imphatha kakubi kakhulu, ngoba asiwazi umonakalo ongabakhona. Ngenye imini angazama ukuzibuyisela kube nguye olimaza umfazi sogqiba umfazi ahambe ayovula ikheyisi, kube ngathi yindoda erongo.